Ndingava kakhulu kabuhlungu ngokuba kaloku yimali yam lena etshonayo ndingayisebenzisanga kwaye ndingaqiniseka uba ndiyisebenzisa ndiyisebenzise ndiyisebenzise kuba kaloku iyatshonela ngoku kuba ndingayisebenzisanga.

Idatha endisenzisa ngosuku ngu-one gig kuba kaloku lo one gig lona ungena kuzo zonke amakhasi onxibelelwano ke ngoku ke mna ke ndingumntu othanda amakhasi onxibelelwano ke ngoku ke idatha yam isebenza kangako.

Ndake ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga ndisafuna isithuthi ngokomlungu ekuthiwa u-Uber. Ndaye ke ndabe ndingenamali ke njengoba ndiphelelwa yidatha ndaye ndaya kwivenkile ethengisa ukutya okuthiwa nguHungry Lion ndaya kuyo ndafika ke kukhona ke iWi-Fi phayana ke i-intanethi yamahala. So ndifike, ndafika ndaxhumanisa phayana ke kuthiwa kukukhonektha khonektha ndenza ke iinto zam ke kuba bendingenadatha.

Ibhalansi yedatha yam ndiyijonga mekunyanzelekile kodwa ke andinakuthi ndiyijonga kangaphi nangaphi nangaphi. Umzekelo, andinokuthi ndiyijonga kayi-four, ha-a. Ibhalansi yam yedatha ndiyijonga makunyanzelekile umzekelo makunyanzelekile uba ndifuna ukuyisebenzisa ndiqale ndiyijonge kuba okhey ndinayo idatha ukuze ndenze le nto ndiphinde futhi ndiyiyeke phinde futhi makuzophinde ndizokwenza enye into mhlawumbi ndifuna ukwenza ukungena kumakhasi kuFacebook, ndiqale ndiyijonge idatha yam besendingena ke.

I-gigabyte enye u-one gig hayi hayi hayi akapheleli andinothi ingandithatha yanele inyanga yonke. Hayi u-one gigabyte enye indiqhuba iveki okanye usuku. Ngoko ke u-one gigabyte mncinci kabi.

Mna ndicinga ukuba inethiwekhi efikelelekayo ngu-MTN kuba kaloku yena u-MTN uyakwazi ukuboleka phaya mawungenayo i-airtime okanye ungenayo i-gigabytes uyakwazi ukuboleka phayana bakunikeze ke uthenge. Kwaye u-MTN kaloku uzokhumbula ukuba u-MTN unezinto kuthwa ke ngokomthethi offers, unee-offers ezifikelelekayo ezinamaxabiso aphantsi.

Xa kuthethwa ngedatha engqondweni yam emqondweni wam kuye kuthi qathatha i-intanethi because kaloku mawuthetha ngedatha idatha isebenza neintanethi inethiwekhi kuphinde futhi kuphinde emqondweni kuthi qathatha amakhasi onxibelelwano mawuthetha ngedatha.

Inethiwekhi endinokumkhomba kuyo yilena ka-MTN kuba kaloku u-MTN yena uyafikeleleka kwaye u-MTN unezinto kuthiwa zii-offers ngesiLungu ezifikelelekayo amaxabiso aphantsi kwaye u-MTN uyabolekisa nge-airtime nangedatha.

Ngokoluvo lwam mna ndicinga uba eSouth Africa especially ezilokishini okanye ezilalini kuse kwenziwe eza eza poles, ewe, kuthiwa zii-poles ezinikeza inethiwekhi kube sokufakelwa ke eza Wi-Fi gabula kwesiLungu eza Wi-Fis umntu ke ase akhonekthe ke kwinethiwekhi yeWi-Fi.